Bo mme hangata ke bona ba rutang bana ba barwetsana ho ba lokisetsa ho ba basadi ka tsela tse fapa fapaneng. Hobane ngwana ha a ntse a hola, mme ke yena a mo rutang mesebetsi ya ka tlung. Mme ke yena a mo rutang ho kolomaka ntlo, a mo rutang ho hlatswa, a mo rutang le ho pheha. Tsena tsohle tse mme a di etsang hore ngwana wa hae ha a se a hodile, a kgone ho iketsetsa ntho enngwe le enngwe ka matsoho a hae.

Batho ba tsebang thuto ya ho ruta bana ba bang kapa bana ba bona ka ho ba basadi, ka le leng la matsatsi. Le bona ke batho ba rutuweng. Motho ha tloha feela a bile le tsebo eo. O ithutile ho tswa batswading ba hae kapa ho tswa setjhabeng moo a neng a dula teng. Motho ke motho ka batho. Re ithuta hohle ka mehla le mehla re dula re ithuta dintho tse ntjha ka hoo motho le motho o tlameha a ithute tsena tsohle ho batho ba bang ba se ba fetile moo. Ba bang motho o rutuwe ke batswadi. O mong o ithutile ka bo yena hobane tsena tsohle o fetile ho tsona, a etsa diphoso, a kgona le ho tswela pele.

Ngwana ha qeta ho belehwa o tlameha ho rewa lebitso ka baka la hore re ke se bitsi ngwana ntho kapa hela wena nnyeo. Re tlameha re mo bitse ka lebitso la hae le o e leng hore le yena ha se a hodile o tla le tseba, o tla utlwa ha bitswa. E nngwe hape Afrika Borwa mona, o tlameha hore o be le lebitso hore o kgone hore ba na le buka ya boitsebiso le hore dipalopalo tsa batho ha di balwa ba dulang mona. Le wena o bo tsebahala hore o dula naheng ena ya rona.

Mehleng ya hona jwale, dintho di fetohile haholo. Dijo di se di le turu le tsona tse nowang di se di le turu haholo mmusong wa hona jwale. Pele mehleng ya kgale-kgale bo nkgono ba rona, ba ne ba jala meroho, ba ja le di tholoana, ba na le dikgomo, ba na le dinku, ba na le di phoofolo. Nakong ya hona jwale, dintho di thata ho mang kapa mang. O sebetsa o sa sebetse. Jwale ha o nahana ho fa motho e mong ntho eo no re o tlo e shera le ba lapa la hao. E ba thata haholo hore batho ba bang ba etse ntho eno. And batho ba bang hona jwale, nakong ya jwale, ba se ba tshaba. Dintho tse ngata dia etsahala. Bana ba bo rona ba bolawa. Basadi ba bolauwa. Ho na le dipeto tse ngata. ka hoo batho haba sa dumella le hore batho ba kene metseng ya bona ho hang.

Nna ke tsebe ho pheha dijo tse monate. Ka ha ho tla ba na le moketjana mona lapeng, ke tla pheha papa ka nama ya rona ya kgomo. Ke entse setjhu moo ke tla be ke tshetse ka hare ho yona, ke tshetse eiye, ke tshetse ditapole, ke tshetse tamati, ke tshetse le dihwete. Ebe mme ha ke qeta mono, ke etsa le moroho wa rona wa Sesotho. Ke o tshela feela ka lebese. Ke tshela le ditapole. Ke o pheha o le jwalo.

Ha ntse ke tla ke hola, nkgono waka e ne le motho a neng a ena le masimo. O ne a ke a nke poone mme a e sile lelwaleng a re etsetsa tsona dipabi. Ne ke di ja ha nkgono wa ka ha ne re eta, re mo etela ha dikolo di kwetswe, kapa ka Keresemese. O ne a na le lona lelwala leo la la poone ha hae.

Mesuwe ya hona jwale ha e sa le hlwahlwa jwalo ka mesuwe ya pele. Ka lebaka la hore hona jwale ba nka bana ba ntse ba le banyane haholo dilemong ba ba isa lebollong. Ba bang ba isitswe ke metswalle ya bona. Ba bang ba ile ka ntle ya tumello ya batswadi ba ya koo. Ba shebile tjhelete ya hore ba tlo fumana tjhelete ya lenaka. Dintho tse tla be di batluwa mono lebollong. Hape bana ba na ha ba kgutla lebollong kore ba tella ba na le maitshwaro a hlephileng. Ha ba mamele batswadi, ba nwa majwala, ba kgutla masiu, ba tsamaya masiu ba se ba bile ba na le mekgatlo ya bona e leng hore ba tella, ba tshwara batho poho, ba utswetsa batho, ba etsang. Ke ipotsa ka mehla le matsatsi hore e be mesuwe e yona e ruta eng e leng hore mesuwe ya pele e ne sa e ruti.